Go tshameka metshameko ya ileketeroniki ya kgaisano, e gape e bidiwang E-sport e ka nna motshameko le go itlosa bodutu ka nako e le nngwe. Ka gonne go akaretsa dikarolo tse di sa reng sepe le tsa seprofešenale jaaka, motshameko, motshameko wa kgaisano o tlhoka bokgoni, leano, go tsiboga ka bonako, go dira mmogo ka setlhopa le go ikatisa ka metlha fela jaaka metshameko ya setso. Gantsi batshameki ba gaisana mo dikgaisanong go bona meputso, go tshegediwa ka madi le go nna mo maemong mme, seno se dira gore e nne kgaisano e masisi le e e rulagantsweng ka nako e le nngwe ke hobby ka gonne batho ba le bantsi ba tshameka metshameko eno go ijesa monate, go iketla le go tlhakana le ditsala.

Ee ke akanya gore go nna teng ga metshameko ya difounu tsa cellular go fokoditse go tshameka metshameko ka namana. Difounu le di tablet go bonolo thata go tshameka metshameko nako ngwe le ngwe, le gongwe le gongwe se se rayang gore gantsi batho ba tlhopha go tshameka ba le bosi, go na le go kopana le ba bangwe ba tshameka metshameko ya setso e e jaaka dikarata, metshameko ya boto, kgotsa metshameko ya kwa ntle. Le fa metshameko ya difounu tsa cellular e le monate ebile e le motlhofo e ka dira gore re dirise nako e ntsi mo di greeneng mme, re dirise nako e nnye re dirisana le ditsala le ba lelapa re lebane difatlhegong.

Fa o rata motshameko wa kgaisano o ka nna wa rata dikinane tsa cellphone kgotsa Leakes of legends, Wild rift, tse ka bobedi di naya dintwa tsa setlhopha tse di bonako le motshameko wa togamaano. Bakeng tsa ntho e batlang e fapaneng Marvel rivals ke motshameko o o monate wa mowa mogaka o nang le baanelwa ba ba kgethegileng le motshameko wa dipolatefomo tse di farologaneng. Metshameko eno e ratwa e na le kgaisano e e kwa godimo ebile e e siametseng go leka bokgoni jwa gago kgatlhanong le batshameki ba ba tswang mafatsheng otlhe.

Didiriswa tsa metshameko ya ileketeroniki di fetotse thata tsela e metshameko e ratiwang gompieno e tshamekiwang ka yone ka go dira gore e kgone go dirisana mmogo go tlwaelana le batho ba bangwe le go e fitlhelela. Di didirisiwa tseno di letla batshameki go golaganya mo inthaneteng go gaisana le ba bangwe mo lefatsheng lotlhe, le go bona di ke grafiki tsa maemo a kwa godimo le motshamekong wa manna tota. Jaanong, metshameko e ka tlhabololwa ka metlha ka diteng tse diša, difounu tsa cellular, di console le di khomputara le tsone di dira gore go nne matlhofo go tshameka, di dira gore batho ba kgone go tshameka nako nngwe le nngwe, gongwe le gongwe, ka kakaretso di dirisiwa tsa ileketeroniki di siame.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya ileketeroniki le ya di sematefounu, e golaganya batho bonolo ka gonne e dira gore metshameko e fitlhelege gongwe le gongwe, nako nngwe le nngwe, go nna motlhofo o le mo tseleng, go kopantswe metshameko e e bonolo e kgatlhang. Go raya gore o ka tlotlela mo kgwetlhong e e monate le fa o na le metsotso e le metlhano kgotsa ura. Mo go dimo ga moo metshameko e mentsi ya di sematefounu e na le dikarolo tsa go dirisana le batho ba bangwe tse di jaaka go tlotla le ditsala kgotsa go gaisana le batshameki lefatshe ka bophara.

Dilo tse di tlhokegang fa o batla go tshameka motshameko mo inthaneteng o tlhoka semate founu, kgotsa khomphutara o tlhoka le data gore o kgone go fitlhelela inthanete, o tlhoka le metshameko e o tlo e tshamekang. Metshameko e ke itseng e e tumileng ke Ludo, le Chess le e nngwe ya dikarata.

Motshameko wa mo inthaneteng e ka dira gore o se tlhole o bona sentle gonne o dirisa metsotso, kgotsa diura di le ntsi mo screening. Mme, seo se dira gore matlho a gago a se tlhole a bona sentle, gape go ya ka gore o tshameka motshameko o ntseng jang. If o tshameka motshameko o o etsang gore o thabe fela o o se nang thuto gore tlhaloganyo ya gago e dire e ka dira gore tlhaloganyo ya gago e se tlhole e dira botoka ka fa e ne e dira, e ka dira gore o sa tswelela mo botshelong mme, motshameko o o ke o ratang wa mo inthaneteng ke Ludo.